E ama batlhokatiro ka go palelwa ke go batla tiro online le go palelwa ke go nna le thuto ya sekgalo se se kwa godimo le go kgaolwa mo ditšhono tsa kgwebo ya sejana, le tlhaelo ya dintlha le kitsiso e e oketsa phoso ya maikutlo.

Ke berekisa data ya Telkom, ke e reka ka two hundred and fifty, e tsaya sebaka sa kgwedi. Ke dirile jaana gore ke tlhophe yona ka gore ke yone e ke kgonang go ka e reka.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgwedi e fitileng ke two hundred and fifty, mme ke dirisitse lobaka lwa kgwedi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela nako ya tiriso, bokete jwa data, mefuta ya data, tlhwatlhwa ya data le speed le network.

Ke data ya di-gig motlhala ten gig e tshwanetse go lekela kgwedi yotlhe letsatsi le le siametseng go ne le letsatsi le le siametseng le go newa yone.

Go lebeletswe gore thekenoloji ya fiveG e fetole tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka ditsela tse di farologaneng tse digolo, e nngwe ya tsona ke lebelo le le kwa godimo la tshedimosetso le latency e e kwa tlase, gape le go tsenya di diriswa di le dintsi mo nneteng, le tiriso ya tshedimosetso e tla oketsega.

Data e ka ditsela tse pedi tse di tlwaelegileng prepaid data, o reka data ka madi a a rileng le postpaid data, o saenela konteraka ya kgwedi le kgwedi. Fa o dirisa data o romela le go amogela tshedimosetso ka inthanete.

Fa data ya gago e fela pele ga nako, o ka sireletsa data ya gago ka go tima background data le go dira update ka Wi-Fi fela, gape le go dirisa data server mode le go tima auto play ya video.

Ke reka data bundles tse di loketseng seo ke se dirang. Fa o dirisa WhatsApp fela o se ke wa reka ten gig reka WhatsApp bundles. Fa o batla go shebelela di-videos itebaganye le night bundles tse di theko tlase, dirisa Wi-Fi fa go kgonega, lekola diphatlhalatso le ditiro tse di senang mosola laola bana kgotsa batho ba bangwe ba ba dirisang data ya gago.

Re ka kgona go aroganya data ka backup kgotsa transfer ka go dira cloud backup physical transfer sharing or transfer of Apps.

E ama ditlhogo tse di botlhokwa tsa thekenoloji, botshelo jwa letsatsi le letsatsi le tokologo ya .

Ee tiriso ya megala e botlhajana e ka nna e e siameng go dirisiwa ke baithuti fa e dirisiwa ka kelotlhoko le maikaelelo a a siameng. Melemo ya tiriso ya megala e e botlhajana ke baithuti ke phitlhelelo ya tshedimosetso e e rileng ka bonako le go rulaganya thuto sentle, le thuto e e tseneletseng, gape le go buisa kgotsa go utlwa dibuka le di podcast le kgokagano le barutabana le baithuti ba bangwe.

Melemo ya AI mo dithutong tsa theo tse dikgolwane ke go tlhabolola thuto ka botho le go nolofatsa tiro ya barutabana, gape le go tsweletsa thuto e e kopaneng le thekenoloji le phitlhelelo e e .